Awuhlobo lwezokuthutha oludumile eNingizimu Afrika ngenxa yokufinyeleleka kwawo, ukusebenziseka kwawo kanye nokutholakala kwawo kabanzi. Abantu abaningi baseNingizimu Afrika bathembele ematekisini njengendlela yokuhamba yansukuzonke. Yokuya nokubuya emsebenzini, esikoleni, nakwezinye izindawo. Imboni yamatekisi ihlinzeka ngamathuba omsebenzi ezinkulungwaneni zabashayeli nabaqhubi. Futhi imali yokugibela ngokuvamile iphansi uma iqhathaniswa nezinye izithuthi zomphakathi. Ukwengeza amatekisi avame ukusebenza emizileni engashintshi, okwenza kube lula kubagibeli ukuhlela uhambo lwabo.

Ngincamela ukusebenzisa amatekisi ngoba anikeza isevisi yomuntu siqu futhi evumelana nezimo kanye nesikhathi. Kanti amabhasi abalandela imibandela nemigomo yenkampani asebenza ngaphansi kwayo. Njengokuhamba ngezikhathi ezithile, ukuma, ukugibeza noma ukudiliza abagibeli kuphela lapho ibekelwe khona. Kanti amatekisi ahlala ehamba nanoma ngasiphi isikhathi, futhi uyakwazi ukuwathola eduze noma akwehlise eduze nendawo oya kuyo.

Ukwenza amarenki amatekisi aphephe futhi alungele abagibeli, uzinyathelo ezimbalwa zingathathwa. Okokuqala, ukukhanyisa okufanele kanye namakhamera e-CCTV, kufanele afakwe ukuze kuthuthukiswe ukuphepha nokugada. Izimpawu ezicacile zingasiza abagibeli ukuthi bazulazule erenki kalula. Ukwengeza indawo yokulinda ekhethiwe enezihlalo kanye nomthunzi, ingathuthukisa umuzwa wabagibeli wonkana. Ukuhlanza nokugcinwa njalonjalo, kungagcina izinga licocekile futhi lingenazo izingozi. Ngaphezu kwalokho, abashayeli bamatekisi kufanele bahlolwe banikezwe amalayisensi futhi abagibeli kufanele bathole indlela yokuxazulula izikhalo.

Yebo, ngike ngezwa ukuvimbela izimo ezinjalo, izinkampani zamabhasi amabanga amade zingathatha izinyathelo ezimbalwa. Okokuqala, kufanele basebenzise imigomo eqinile yokuhlela ukuze baqinisekise ukuthi abashayeli bathola ukuphumula okwanele kanye nekhefu phakathi nohambo olude. Ukwengeza izinkampani zingasebenzisa izinhlelo zokuqeqesha ukuze zifundise abashayeli ukuqaphela nokulawula ukukhathala. Ukuhlolwa njalo kwezempilo nakho kungasiza ekuboneni abashayeli abangase babesengcupheni yokuzumeka beshayela. Ngaphezulu kwalokho izinkampani zingacabangela ukufaka ama-system okuqapha abashayeli athola izimpawu zobuthongo.

Ukukhuphuka kwamanani kaphethiloli kwaba nomthelela omkhulu kumuntu engimaziyo. Njengoba izindleko zikaphethiloli zikhuphuka, izindleko zokushayela imonto sezibiza kakhulu. Okwaholela ekutheni ubhuti wami acabange kabusha ngokuya emsebenzini. Kwaphoqa ukuthi ayeke ukuhamba ngemoto yakhe asebenzise amatekisi ngoba umthwalo wezezimali owengeziwe waba ongenakusimama. Njengoba nesimo somnotho wethu singavumeli inkampani ayisebenzelayo ukuthi imenyusele umholo.

Amalungu omphakathi angabamba iqhaza elibalulekile ukuqiniseka ukuthi imigaqo igcina isesimeni esifanele. Bangabika imigodi kanye nokunye ukulimala komgwaqo kuziphathimandla zendawo. Banikeze ulwazi oluningiliziwe mayelana nendawo kanye nobukhulu benkinga. Ukwengeza, amalungu omphakathi angabamba iqhaza emaqenjini abamele indawo. Ukuze aphushele ukwenyuswa kwezimali zokulungisa komgwaqo. Bangakwazi futhi ukuhlela izinhlelo zokuhlanza emphakathini ukuze basize ekugcineni imigwaqo ingenawo udoti.

Yebo, izakhamuzi kufanele zinxeshezelwe ngomonakalo odalwe imigodi. Imigodi ingadala umonakalo omkhulu ezimotweni. Okuhlanganisa amathayi, amasonto alimele kanye nezinhlelo zokulengiswa ezisengozini. Uma imigodi inganakekelwa kahle, kuwumthwalo weziphathimandla zendawo ukunxephezela izakhamizi ngomonakalo . Izinxephezelo zingasiza izakhamuzi ukuthi zikhokhele izindleko zokulungisa, okungaba umthwalo omkhulu wezezimali. Ngaphezu kwalokho ukunxephezela izakhamuzi ngomonakalo wemigodi. Kungakhuthaza iziphathimandla zendawo ukuthi zibeke eqhulwini ukulungiswa kwemigaqo.